Ho banka ke qetetse ho banka internet-eng motshehare wa tsatsi la kajeno, ke ne ke reka airtime ebile ke romella motho tjhelete .

Kena le dipotsonyana tse mmalwa tse nka thabelang ho di botsa, ka ha ke batla ho ntsha life cover. Nka thabela ho tseba hore na mefuta life cover eo le fanang ka yona ke efe. Hona dintlha tse amanang le di tifiso tsona di molemo, mokgwa wa ho etsa kopo le ditlhoko tsona di sebetsa jwang?

Tax Free Savings Account ke mofuta wa account ya polokelo e fanang ka melemo e meholo ya lekgetho. E ile ya hlahiswa ke mmuso wa Afrika Borwa ka selemo sa 2015. Ho kgothaletsa batho ho boloka tjhelete ba keng sa bokamoso ba bona. Mona ke tse ding tsa dintlha tsa bohlokwa tsa TFSA e leng melemo ya lekgetho, meedi ya monehelo, mefuta ya matsete ho fumana tjhelete mmoho le tshebediso e molemo.

Nka thabela ho tseba hore na ha ke batla ho eketsa di-beneficiary ho life cover ya ka ke etsa jwang. Ke di foromo tse fe tse hlokahalang, ditokomane tse hlokahalang mmoho le ho netefatsa ha diphetoho hore na ke eng e hlokang hore e etsuwe.

Pele o nka sekoloto sa koloi, etsa bonnete ba hore di tifiso tsa sekoloto di dumellana le bokgoni ba hao ba ditjhelete. Ho molemo ho kgetha moralo wa ho patala o senang tefo ya balloon ha eba ho kgonahala, nakong ya ho patala sekoloto sa kgwedi le kgwedi, qala ho boloka tjhelete ya tefo ya balloon ka account-eng e ikgethileng ya polokeho, sena se tla o thusa ho itukisetsa ditefiso tse phahameng qetellong. Ha o bona hore ho ka ba thata ho patala tefo ya balloon buisana le mofani wa sekoloto ka pele, o ka kopa tokisetso ya ho ntjhafatsa sekoloto kapa ho eketsa nako ya ho patala.

Ke nahana hore tekanyetso ya karete ya sekoloto eo re nang le yona ha jwale e nyane haholo ha e bapiswa le dintho tseo re di hlokang kapa ditlhoko tse ka hlahang nakong e tlang. Ho etsa hore re be le matla a ho itshwarella ke nahana hore ho kaba molemo ho e eketsa. Ho eketsa tekanyetso e ka fa lelapa matla a ho sebetsana le maemo a tshohanyetso, e ka thusa ho fokotsa kotsi ya ho se kgone ho lefella ditshenyehelo tse kgolo ka nako e lengwe, ho ka eketsa sekgetho sa hao sa mokitlane e leng credit score. Ha fela re ikarabella ka ho patala dikoloto ka nako.

Maemo bakeng sa tefo ya overdraft facility a ka fapana ho latela banka e itseng. Ha ngata dikgetho tse ding di kenyelletsa ditjeho tse ikemetseng e sita le ha o sa sebedise overdraft, empa ha se ka mehla sena se etsahalang. Banka e ka nna ya lefisa tefiso ya ka mehla e leng facility fee, ena e ka lefiswa kgwedi le kgwedi kapa selemo le selemo fela hobane ona le monyetla wa overdraft le ha o sa e sebedisa. Ra ba le tefiso ya botshitso e leng maintenance fee di kamore tse ding di lefisa tefiso bakeng sa ho boloka account ya hao e sebetsa.

Ke nahana hore re ka theha stokvel-e se fapaneng le tse tlwaelehileng tsa dijo le jwala mohlala, stokvel-e se ka bang bakeng sa merero e meholo selemo kaofela kapa selemo se hlokang tshebediso e ikgethileng. Se ka re thusa ho finyella dipheho tse nang le morero. Ha ra re ka kenyelletsa sa rekisa di koloi kapa matlo, re ka bokella tjhelete e ngata hore qetellong ya selemo re sebedise tjhelete eo ho lefa deposit bakeng sa koloi kapa ntlo.

Mehleng ya hona jwale re kgona hore reke metlakase di banking app, re kgona ho reka airtime. O kgona ho romella tjhelete mothong le ha o sa e romelle account-ong ya hae, o kgona hore o e romelle a lo entsha ATM-ng kapa a lo entsha dishopong.

Kena le toro ya ho ba le ntlo, mme nka thabela ho tseba hore na e ka ba ke melemo e fe e nka e unang , ha nka reka ntlo ya ka banka, hape ke dikotsi tse fe tse nka tobanang le tsona ha ke reka ntlo ka banka.